Streaming ke ha phone ya hao e connect-ile ho Wi-Fi kapa ho data. Hangata ha re stream-a o kena ka hara YouTube kapa yona Netflix, mo e leng hore o tlo kgona ho shebella difilimi teng kapa ho mamela mmino teng. So ba tshwanetse hore, ba connect-e Wi-Fi ya bona kapa data ya bona e be ba kena ka hara Youtube ba stream-a se leng hore ba batla ho se etsa, kapa ho se shebella, kapa ho mamela ha e le hore ba batla ho mamela mmino ke yona streaming eo, ho sebedisa phone ya hao e connect-ile ho Wi-Fi kapa data.

Data e ke ratang ho e sebedisa ke ya twenty Gig, hore ebile e kene ha kgwedi fela ka di-thirty one hore ke tle ke kgone ho e sebedisa kgwedi kaofela.

Lebaka la hore re sa hlola re rata ho ya dibaesekopong, ke lebaka la hore se ntse re na le di-Wi-Fi re kgona ho stream-a tsohle di-movie tse re batlang ho di shebella ka hara di phone tsa rona. Lebaka la hore re etse hore batho ba ye dibaesekopong, ke nahana e ka ba lebaka la hore ha ba ka emisa nyana ka di-Wi-Fi kapa tsona di-data. Ba etse bonnete ba hore difilimi tseo tse dladiwang di dladiwa baesekopong fela ka se kgone ho di fumana mo founung, e ka ba lona lebaka le lokileng haholo la hore re boele dibaesekopong.